Hi ku ya hi maehleketelo ya mina, ku macincelo ya ya maxelo ma swi khumba njhani swibyariwa. Hi ndlela ya mina ni vona ku, swibyariwa swo tala swi na maxelo lama swi ma rhandzaka. Ku kombisa sweswi i nkarhi wa makotapeni maavokhado, maavokhado ma rhandzaka a maxelo lama hi nga le ka wona ngopfu. A minxaka yin'wani ya swibyariwa, loko ku ri maxelo namuntlha ma hisa, mundzuku ku na mpfula, mundlwana ka titimela, a ma koti ku kula kahle. Ma ma ma vaviseka minkarhi yo tala hikuva man'wani a a minxaka liya swibyariwa swi lava loko ku va ku hisa hambi ku va ku na mpfula mara a mpfula, yi na na yi yima yi nga phakeleli. Hi leswi ni swi vonisaka swona.

Hi maehleketelo ya mehe ni vona ku hi nga dyondzisa na vana ku ku rima masimu swi na nkoka wa njhani. Hikuva swo tala ya swi xava eswitolo mara a mali na yona hi ya hela. Xikombiso wa xava ti-beetroot-i u vuya u ta ti byala ekaya ntsena u ri na mati, na miquva. Leswi swi kotaka ku na misava ya wena if yi nonile, u kota ku chela laha u nga byela kona leswaku swakudya swa wena swi kota ku mila. Na xipinichi loko swi byala ekaya u ti kuma u save mali yo tala ntsena u kota ku pfalela ku pfala masimu ya wena or nghadi ya wena ku a timbuti, tihuku, tihomu ti nga koti ku nghena ti dya. U kota ku swi pfalela u swi cheleta na mati hi nkarhi wo fanela.

Ku pfumala ka switirhisiwa swa ku byala a swi pfaleli munhu ku a nga byali. Ndzi pfumela ku leswi u nga na swona u nga kota ku byala. U ri na xikomu, a swi lavi phayiphi leyi humesa mati yo tala. U nga teka a xituruturu xa two liter u xi tsema, and u boxa laha hansi ka ximbonyo xa xona, u chela mati u xi faka tlhelo ka swibyariwa swa wena u famba u faka tlhelo ka swibyariwa u chela mati. Loko xi ya xi teka mati lamaya, xi kota ku ya xi endla njhani, na xihlahla xa wena xi kula xi tsaka. A swi pfaleli vanhu ku va nga ha ku va nga koti ku tirhisa. A miquva ha yi kuma swibayeni swa tihomu hi kota ku chela aswimilana swa hina swi tsaka swi kula.

Kokwani tinyawa i tinyawa. Leti ti nga le mathinini na tona i tinyawa. Leti ti nga le masin'wini na tona i tinyawa. Ntsena loko u swi swekile swi fana, swi kha swi namba ku fana enden hi tsaka hinkwenu hi dya. Ku va hi ku leti ti nga le thinini ti suka se ti endliwe swo karhi hi michini ya valungu or michini ya vanhu vantima, yi va ti kota ku ti ti tshama nkarhi wa ku leha ti nga onhakangi. Mara tinyawa ku va ka ha ri tinyawa. Ti lo hambana ku letiwa ti mi ti khe masin'wini letin'wanyani ti ta hi le switolo ti va ti endliwe swin'wana ku ti kota ku nghena mathini va va va ti pfurile, ti nghena mathinini ku ti nga hatlisi ti onhaka.

Nkoka wo dlaya aswifuwo or xifuwo, i ndhavuko wa vatsonga lowu endliwaka minkarhi yo tala ku kusuka maybe ku khensiwa va le hansi, kumbe ku va ku ri na lexi xi nga le ku amukeriweni siku rero. So ku dlayiwa ka xifuwo lexiwa, swi nga endleka va va dlaya hikuva va lava ku khensa, ku khensiwa, ku kumbe va lava ku khensa ka maxaka kumbe va khensa vaakelana kumbe va ti khensa va ti tsakela hi muti wa vona. Ka leswi swi nga endleka lembe hinkwaro ku va xikombiso va va va khomane kahle. Se loko va va va khensa, va ta va dlaye xifuwo lexi. Munhu un'wana na un'wana or vanhu lava nga va rhamba va ta va swekela xifuwo lexi, va kota ku dya hinkwavo se ku tsakiwa. Hi leswi vanhu va xintima va endlisaka swona ku va ku dlayiwa xifuwo. Ku va ku ri na ntirho wo karhi lowu va wu endlekaka ku za va va va ti kuma va dlaya xifiwo lexiwana va swekela vanhu lava nga ta va va ri kona.

Andlela leyi mi vulavula hi yona i ndlela ya artificial insemination. Artificial insemination, kusuka ku chekiwe a mbewu leyi faneleke yi ya nghena eka xifuwo xin'wana, ku ya swi kota ku bebula. Hi ndlela leyo ene yi kota ku bebula a swifuwo leswi swi nga swa kahle. Andlela ya xintima ya tirha mara swi nga endleka a swifuwo swa n'wina swi tshama nkarhi wa ku leha ku nga ri na mbewu kumbe swi tshama nkarhi wa ku leha ku nga vi na swi vanana kumbe ti nga koti ku swi bebula swifuwo leswi. So endlela ya artificial insemination, yi kota ku aswifuwo swi bebula kahle ene swi kota ku chekiwa ku a swifuwo lexi se xi tikile, se swi ready ku xi ti kuma se xi va na vana hi ndlela yeleyo.

Yo teka aswitandi va nyika lava nga na switandi leswikulu va nyika van'wamapurasi. Swona swi nga va na mbuyelo hikuva, swi nga endla ku van'wamapurasi na lava tshamaka ka ndhawu yeleyo, va kota ku leswi va swi xavaka va xava no kombisa swifaki, va xavaka mubyali loyi a nga byala maybe kwala jarateni kumbe kwala ka makhelwani, kumbe kwala va xava xipinichi va xava . Swi nga va vuyelo hikuva vanhu va le ku endleni ka mali. Aswitolo swilo swi suka se swi fakiwe na ti-VAT se swi durha. Se mara loko swi lo tani, n'wamapurasi a byarile lani ni xava, swi ta va na vuyelo nyana. Na vana va suka va ri ku dyondzeni ka ku byala, na hina hi suka se hi ri na na vutivi kumbe va tlhela va heta va thola hina hi va pfunaka byala.

Ni yi tsakelaka ngopfu i ya ku endla hi makanyi, marula. Makanyi ya nandzika naswona yi na ku ndzi ta ku ya tsokombela, yi tlhela va na vu-sour yi va na vubihi nyana byi ntsongo. Ene a a ajamu leyi yi kumeka amakanyi ma kumeka kwala swihlahleni, swihlahla leswi aswitarata swo tala swi nga kona. Na na na laha makaya makanyi ma koho and makanyi a wu endli njhani? A wu ma xavi. U ti tekela makanyi ya wena ku ma pfula u keep-a tinyungu, u ma sweka. Loko u ma swekile, u kota ku keep-a mali lama kona, u kota ku ti endlela jamu ya wena. Ene jamu ya makaya yi nandziha ngopfu.

Leti van'wamapurasi va nga ti tirhisaka, tona ti lehe ngopfu mara van'wamapurasi loko va ri na nsimu leyikulu, swi ta suka swi tikile nyana ka ntsongo hikuva mi fanele mi tsema swa ti two liter swa ti-cold drink, u boxa laha ka ximbonyo xa kona laha hansi, u xi celela tlhelo ka ximilana xa wena xin'wana na xin'wana. And loko u xi boxile u chela mati u chela quarter, or half ya xituruturu xa xa wena xa mati and then loko u endla tani, amati lama loko ma nghena ma nghena ma ya kwale xihlahla lexi xi nga kona xi kota ku kula kahle. Swona i ntirho lowukulu mara na swona swi kota ku seyivha mati. Loko mati ya bakiti u ta suka u chele aswimilana swa wena swa ku tala swi kota ku ti kokela mati. Loko mati ma nghena ma ya tsakamisa le hansi le, swi endla ku xihlahla xa wena xi nga hatli xi oma xi tshama xi tsakama.

Swilo swin'wana na leswinene na leswo biha swa ku tirhisa maendlelo ya ndhavuko ya vurimi emisaveni ya namuntlha. Maendlelo ya ndhavuko ya vurimi ya ha ma kumeka emisaveni hinkwayo naswona ya ni leswi swinene ni leswo biha loko switirhisiwa emisaveni ya namuntlha. Leswi swi na hi mhaka yo ya tikonkulu ta ntumbuluko, ku vhikela ndhawu ya vurimi, ku hlayisa misinya na mbewu ya laha hi akaka kona.

Loko muakelani wa mina a va a teka matandza ya tihuku ta mina a dya a swi ta va swi ni khunguvanyise ngopfu mbilwini ya mina. Hikuva loko a ri muakelani wa mina, a fanele ku sungula a ta eka mina a ta vula leswaku, endzhaku ka yindlu ya yena ku na tihuku leti nga veka matandza. Loko a vule tani, mehe n'winyi wa tihuku a ni ta vula leswaku a ma teki matandza lama a ma dya kumbe a ma vuyisa eka mina ni ta vona ku ni ta ma endlisa kuyini matandza lawa. Mara yena ku va a ma komberile a swi ta va swi pfune ngopfu. A ni ta va ni ve right, ni ve kahle emoyeni wa mina hikuva a ta va a ma komberile kumbe a ta ve a vurile se mina ni ku . Hikuva loko matandza u ma susa laha huku leyi nga yi nga ma veka kona, yi vhela yi nga ha ma lavi. Yi ma tsuva hi xitsonga. Yi vhela yi ma tsuva hikuva u suka se u ma khome hi voko ra wena. Yena a fanele ku wa dya a nga wa dyanga.

Swakudya leswi swi nga le mathinini swi na rihanyo. Mara a ri fani na rihanyo leri ri nga na swakudya leswintshwa, leswi wena u sukaka u ya ti khela swona ensin'wini kumbe masin'wini. Swa le mathinini swi suka se swi nghenisiwe michinini, swi phurosesiwa, swi leha swilo swa kona swi ya kule, a swi fani na swakudya leswintshwa. Mina ni nga phurifera swakudya leswintshwa hayi leswi swi nga le tithinini. Ntsena ni ri na swoho e e e e ensin'wini ya mina kumbe mapurasini swi ri kona. Mana ni ni kha swona ni dya swona, ku ni ni nga ti kumi ni dya swakudya leswi nga nghenisiwa michinini, swi gayiwa kumbe swi pfaleriwa eka tithini.

Loko no va ni ti kuma ni tirha exikolweni or ka ndhawu leyi ku nga hlaseriwa hi dyandza. Hi nga va vana va nga kuma swa ku fana na swa tibhoncisi, switampu. Na loko hi ri karhi hi phakela swakudya sweswo, hi endlaka ku hi phamela swintsananaswintsanana ku n'wana wun'wana na wun'wana a ti kuma a dya swakudya leswi. Hi kombela na ku pfuniwa ka masipala ku a va hi nyike mati hambi ko va ku ri awaterkar yi ta yi tisa movha ya mati hi kota ku va yi yi supply-a hi mati. Hi kota ku hi byala ndhawini yintsanana. Hi kota ku byela ku vana lava va kota ku va va va dya swakudya swi nga va heleli ndleleni.

A ndlela leyi vanhu va le matikoxikaya va nga yi tirhisaka ku va ti kuma va phuza mati lama nga basa, i ku loko va ma ka mati lama, va fike va ma tshika ka lexi va nga ma ka hi xona. Loko va ma tshikile va heta va, va ma susa lani va machela ka tin leri kumbe ka xikotela lexi va kotaka ku tseleka hi xona va ma tseleka. Loko va ma tseleka, va heta va ma chela ajiki. Ajiki, loko va ma chela jiki va ma tshika siku or masiku mambirhi, ku va ajiki liya yi tirha yi dlaya swilo kumbe switsotswana swi nga ta va swi ri kona laha endzeni ka mati. Va ta kota ku va ma tirhisa va maphuza.

Ku phamela kumbe ku nyika tinguluve masalela ya swakudya swa le kaya, swi nga vona ka tanihi ndlela yo olova ni yo hunguta ntshovelo wa swakudya. A tinguluve ti ta va ti kuma swakudya swo hanya kumbe swo tatisa a vuhlayiseki bya tona hikuva, ti ta va ti nyikiwa hi vanhu lava ti tivaka va tivaka leswaku loko ti dya leswi swa ku fana na leswi, ku ni mavabyi. Loko ku dya leswa swa swakudya swa ku tala mafurha ku na ku hanya. Lava nga ta va va ti nyika swakudya hi lava va nga ta va va tiva, va va va dyondzile hi mhaka ya rihanyo or ya agriculture, va tiva ku tinguluve ti nyikiwa swakudya swa njhani. Na kona ku ta va ku ri na ku mali nga ha humi ngopfu yi xava swakudya, swa ku kota ku nyika tinguluve ta .

Hi tihi tipholisi ta vurimi leti nga seketelaka van'wamapurasi lavatsongo eku hunguteni ka vusweti? Ku pfuna hi mali mfumo wu nga nyika mali wo pfuna van'wamapurasi lavatsongo ku xavisa na ku xava swimilana na switirhisiwa swa thekinoloji ku pfuna hi vuhundzeteli, ku dyondzisa van'wamapurasi tindlela letintshwa ta vurimi leti endlaka leswaku vurimi vurimi vurimi byi va byi nga va tikeli, ku pfuna hi swa mati ku pfuna hi mati na mikorotwana na mathangi ya mati hi ku vamapurasi va nga va nga va nga hlupheki loko va lava mati yo cheleta swimilana.

Hi ku vona ka wena hi vahi van'wamapurasi lava humesaka swakudya leswinene exikarhi ka van'wamapurasi va le madorobeni va le makaya? Seketela nhlamulo ya wena va van'wamapurasi va le makaya va na vuxokoxoko byo tala bya ntumbuluko vo tala va tirhisa tindlela ta ntumbuluko tanihi ku tirhisa manyoro ya swiharhi ematshan'wini ya swifukufuk swa ti-chemicals leswi swi endla leswaku swakudya swa vona swi va na rihanyo lerinene naswona swi nga vi na khombo eka miri wa munhu.

Hi ku langutisa tiyindlu leti vathori va le mapurasini va tshamaka eka tona kwale ndzeni ka mapurasi u nga vula yini hi vuhlayiseki bya vona? Vathori lava tshamaka ka tiyindlu ta le mapurasini a ku na vuhlayiseki la va tshamaka kona tindlo to tala u kuma ti ku a ti na na switirhisiwa endzeni ka tona ena vugevenga byi tlakuke ngopfu ku swigevenga swi nga tshuka swi va nghenela loko va tlele na vusiku kumbe loko va ri karhi va tirha a onge mfumo wu ngo nghenelela wu ya wu ya lwisa swilo swo fana na swo swo kota na ku va akela a yindlu ya kahle leyi va nga ta va tshama ka yona.

Xana ti-drone ti nga va pfuna njhani van'wamapurasi? Ti-drone ti nga pfuna van'wamapurasi hi tindlela to hambanahambana ngopfungopfu eka eku antswiseni ka ntirhiso wa vutomi bya vona bya vurimi leswi leswi ti-drone ti nga swi endlaka i ku languta masimu hi ku hatlisa, ti-drone ti endla leswaku muhlayisi wa nsimu a kota ku vona leswaku hi tihi tindhawu leti nga na swiphiqo leti ti kalaka mati leti ti nga tumbulukeki kahle a ta kota ku chela manyoro ya yena.

Ku yiva swakudya emapurasini i makwanga hikuva ni vona nga ri ku kombela a swi tava swi pfune munhu loyi a nga ta suka a yo yiva a nga vulavulanga na n'wini wa mapurasi kumbe n'wini wa munhu loyi a nga suka a va a byale swilo sweswo emasin'wini ya yena kumbe epurasini ra yena swi va swi vuriwa makwanga hikuva vo tala loko va yiva va suka va tlhela va ya va ya swi xavisa va heta va xava swidzidziharisi hayi swakudya leswi nga ta va aka miri.

A nkoka wa swikwavava emirini wa munhu loko u byala swikwavava u nga pfuna ngopfu eka rihanyo ra vanhu hikuva swikwavava swi na nkoka lowukulu emirini leswi swona swi swi lava swin'wana leswi swikwavava swi pfunaka hi swona ku tlhantlha vuvabyi swikwavava swi tele hi vitamin C leyi tiyisaka masocha ya miri leswaku lwisana na vuvabyi ku pfuna miri ku tirha kahle leswi pfunaka no ku basisa miri wa munhu eka ti swi pfuneta ku basisa miri wa munhu eka ti timinerali leti thyakeke emirini wa yena.

Loko u sungula a purasi leritsongo madorobeni ndzi ta anakanya hi swilo leswi nga ringanaka ni ndhawu, mati, nkarhi na ndlela yo xava leswi hi leswi ndzi nga ta swi kurisaka hi ndlela leyi ndzi nga ta ri hlawula ha yona, mirhi lowu kulaka hi ku hatlisa, xipinichi, miroho kumbe lethasi, matamatisi hi leswi ni nga ta swi byala ku purasi ra mina ri kota ku kula.

Ndzi xavisa miroho leyinene yo aka miri, a miroho leyi nga tsaka hi ntamu, a miroho leyi nga saseka yi nga rihlaza, a miroho leyaku loko u yi sweka yi saseka na loko wa ha yi faka panini, a miroho yo aka miri, u nga chela timanga u ti sweka hi yona u nga chela mati u yi sweka xilo xikulu yi aka miri hi ndlela leyo hlamarisa.

Loko u ri murimi loyi a lahlekeleke hi muholo hikokwalaho ka nhluvuko wa doroba i swa nkoka ku kambela tindlela tin'wani to ti pfuna ku tirhisa vutivi bya wena na misava leyi saleke leswi i swin'wana leswi nga leswi nga swi tekaka, ku endla bindzu ra swiharhi, loko wa ha ri ni ndhawu u nga sungula bindzu ro kurisa swiharhi swo fana na tihomu, tinyimpfu kumbe tihuku, ku lulamisa tindhawu ta vahlari u nga tirhisa misava leyi saleke ku lulamisa yindlu yo hlanganyela kumbe tindhawu to ta mindhavuko leti ti vangaka timali.

Ina ndza pfumela vurimi bya le madorobeni i bya nkoka naswona byi na nkoka lowukulu eka matirhiselo ya ndhawu. vumundzuku bya swakudya na ikhonomi ya vaaki leswi i swi vangelo leswi swi nga seketelaka nkoka wa byona, ku fikelela swakudya leswi hanyake vurimi bya le emadorobeni byi pfuna ku nyika vaaki swakudya leswi hanyeke naswona leswi endhawu ku hunguta mpfuno wa swakudya leswi humaka ekule.

Ku byala swimilana askies ku byala swimilana hi malayeni swi olovisela varimi ku va tiva ku ri ka layeni leri ku byariwa tinyala, kumbe matamatisi kumbe va byarile swifaki swiendla na ku a leswi va nga swi byala swi nga hlanganihlangani na loko va tshovela va kota ku vona ku laha va tshovelaka kona va tshovela a swimilana swa njhani.

Ku kula ka madoroba hi xihantla swi endla ku a ndhawu ya vurimi yi va yitsongo loko madoroba ma kula ma tala ku tirhisa ndhawu leti a ti ri na vurimi eka tindhawu to hambanahambana ti hunguta tindhawu leti byariwaka leswi endlaka leswaku swakudya swi humelerisiwaka hi ntsongo swi humelerisiwa swintsongo.

A a tindlela to sweka xipinichi ti hambanahambanile leyi ni tivaka yo i ku loko u sungula wa xi hlantswa u heta u xi tsemelela u tlhela u xi hlantswa futhi ku ve u tsaleke a pani ra wena loko u heta u chela xipinichi lexi u xi susa matini u nge cheli mati hikuva xi ta va xi ri na mati laha xi nga kona u heta u tsemelela a tamatisi ra wena u chela kumbe nyala ya wena u chela, u chela munyu na mafurha matsongo ka xipinichi xa wena a ndlela yin'wanyana yo sweka i ku u nga cheli nchumu u chela a munyu ntsena u chela na timanga i ndlela yo sweka yin'wana ya xipinichi.

A tiya leyi ni yi tivaka yi tshungulaka i tiya ya Joko, a tiya ya Joko ni tiva tshungula matihlo loko matihlo ya wena ma karhateka u teka Joko u yi faka matini yo vila u yi tshika la ndzeni ka mati loko u heta loko mati lama se ma ma kufumela u chela ka bavhu kumbe ka xibavhana loko a mati lama se ma kufumela wa ma ka hi voko ra wena u ene mavoko ya wena ma fanele ma va ma basile u ma hlambile hi mati ya nsipho u ka mati hi voko u ma chela ematlhelo ya wena kumbe loko u nga chavi u nghenisa xikandza xa wena a ndzi ndzeni ka bavhu leri nga na Joko u va u pfule matihlo ya wena ku mati lamaya ma Joko ma nghena matihlweni ya wena.

Teka xiboho xa leswaku purasi ra wena ri fuwa yini naswona u hlamusela vatirhi va wena ndlela leyi u hungutaka ku tiyisisa leswaku va hlayisekile loko va ri karhi va tirha.

Leswi ndlela leyi a nga endleka kona ku tiyisisa ku vatirhi va yena va va va tirha hi ndlela leyinene i ku va hlonipha na vona va n'wi hlonipha a va landza siku rin'wana na rin'wana a tlhela a va tlherisa la va tshamaka kona, a tiyisisa ku switirhisiwa leswi swi lavekaka hinkwaswo va na swona, a va holela hi ndlela ya kahle.

Leyi ni nga yi tirhisaka ku lulamisa misava ya mina i ku va ni faka manyoro lama ni nga wa kuma ka malango ya tihomu kumbe ya tihuku ni faka ku ni ku loko ku fika nkarhi wo ni byalwa leswi lavekaka ku byala swona swibyala swa mina ku nga makhavichi, matamatisi, tinyala, ti-beetroot ni kota ku va ni byalwa ka misava leyi nga nona ni ta kota ku vuyeriwa.

Hi Integrated Pest Management IPM hi Xitsonga hi vula ndlela yo lawula mi mikhukhula ya swiluva, switsotswana, switswalo hi ndlela yo hlanganisa naswona i ndlela leyi sirhelaka madyelo, mihandzu kumbe mbewu kusuka eka switsotswana pest, hi ndlela leyi nga ni nkoka leyi tirhaka naswona leyi nga ni khombo ritsongo eka ndzhaku vanhu ni rihanyo ra misava, ku languteka switsotswana ku monitor, u tlhela u languta switsotswana exikarhi ka masimu hi mahlo kumbe hi switirhisiwa swo tanihi ti-trap.

Van'wamapurasi xilo lexi va fanekele va xi endleke ku ta kota ku hlayisa mati i ku endla ku mati loko va chela va chela direct kumbe straight ka swi ka swilo leswi va nga swi byala va nga cheli siku va nga tshiki mati ma ti fambela nkarhi wun'wani na wun'wani va chela mpundzu, nhlikani, ni madyambu hi ndlela yaleyo lomu hi ndlela yaleyo mati ma ta va na vuhlayiseki lebyikulu hi ku a mati ma nge tshami ma ri ku fambeni ma ta tshama mati ma ri kona hi ku va ta chela mpundzu va tlhela va ya cheka ninhlikani va chela ni madyambu

A vubihi bya swakudya leswi swi tshamaka eswikoleni hi loko se swi hundzele hi nkarhi wa ku tirhisa swi endla ku ri munhu a vabya or vanhu va vabya lava nga ta va swi tirhisa i vubihi bya kona lebyi ndzi byi tivaka ku loko swilo swo ze swi hundzela hi nkarhi loko u ya u ya swi dya se swi suka swi onhakile va swi vuta ku i food poisoning leswi ku swi nga ku vabyisa ku kondza u ya nghena exibedhlele.

A vutsongwanini bya mina ni ke ni vona va senga xifuwo xo karhi ku nga homu loko va xi senga ndlela leyi va yi tirhisaka i ku homa fane va yi tsimba na xihlahla kumbe nsinya va tsimba timhondzo ku yi nga yi nga va haki hi tona va yi tsimba na milenge milenge ku yi nga va rahi hi yona, va heta va teka murhi va hlantswa mavele va teka mati ya nsipho va hlantswa mavele ya homa la va nga ta senga kona va heta va teka mati va basisa loko va heta se va sungula ku senga xifuwo lexi xi nga tsimbiwa na xihlahla.

Nkarhi wa kahle wo fambisa swibyariwa emakete i nkarhi wa namixo nampundzu ku swibyariwa swa wena swi fika makete swa ha ri kahle swi nga si tsana, na lava van'wamapurasi va nga ta xava swona va swi kuma swa ha ri kahle swi nga se tsana va kota ku swi xava va heta va ya byala emapurasini ya vona kumbe masin'wini ya vona.

Ku cinca ka maxelo ku ku khumba ngopfu ka va byarile hi ku ku na swibyariwa leswi swi nga kona swi swi ka ka swi nga kumani kumbe maxelo ya ku titimela ma nga swi khomi kahle swi fa hi nkarhi wa xixika ku na swin'wana loko ku hisa ngopfu swa fa swi swibyariwa swa vona se swi suka swi va khumba ngopfu hi ku ka nkarhi wa ku fana na loko ku titimela a swi koti ku mila swa fa swi va khumba ngopfu hi ku kwalano kusuka na mali yi nga ha kumeki mali va nga ha koti na ku yi endla mali leyi a va a va a va rindzerile ku va ta yi endla loko swibyariwa swa vona swi kula.

A ntirho lowu lavaka vatirhi vo tala emapurasini i ntirho wo tshovela, a ntirho wo tshovela loko ku tshoveriwa swibyariwa swi tshoveriwa nampundzu nimixo ku ze wu lava a ntirho a vatirhi vo tala i ku va fanele ku swi tshovela a swibyariwa swa vona swi kota ku huma ensin'wini kumbe emapurasini swi famba ka ha ri namixo swi kota ku ya xavisiwa swi nga se tsana, mi fane mi swi tshovela mi tele swi kota ku huma epurasini swi famba swi ya eswitolo swin'wana, swin'wana swi ya timakete swi kota ku xavisiwa swa ha ri kahle leswi nga se tsana.

I a a vamatirhi va le mapurasini ku tirha ku ri na timpfula swi kahle a swi kahle hikuva loko u tirha ku ri na mpfula a pfula ya vabyisana a mpfula yi yi vangela mukhuhlwana mara hi ndlela yin'wana swi kahle hi ku va kota ku byala ku ve ka misava ya ha tsakama misava ya ha nonile.

Lexi ni nga va dyondzisaka xona va rimi lavantshwa hi ku ya hi masiku yo byala i ku va suka va suka va swi tiva ku a ku byariwi siku rin'wana na rin'wanyana loko u byala ku ri mande or muvhulu u fane u yima lwesibili u ya byala hi lwezithathu, wavumune u yima u ya byala i wavuntlhanu a wu byali siku rin'wana na rin'wana hi ku u fanele u kota u kuma nkarhi ku ya cheka swilo leswi u nga swi byala hi siku ra kona ra tolo.

Mintlhontlho ya ku lawula ntlawa wa vurimi ku pfumaleka ka ku tirhisana vanhu vo tala va na mavengele yo ka va nga tirhisani kahle hi ku va nga tshembana ni na ku navela ku fuma ntsena kumbe makwanga ku pfumaleka ka vutivi bya ku lawula ntlawa ku aviwa ka ntirho hi ndlela leyo ka yi nga lulamangiki.

A switirhisiwa leswi swi tirhisiwaka ku tshovela swakudya i nkelo, a nkelo i xitimela lexi xi nga lexi nga ni xikhombo xo pfariwa naribye ro rhendzeleka wu tirhisiwa ngopfu ku tshovela mavele tanihi xinkwa kumbe koroni ku tirhisa murimi murimi u khoma nkelo hi voko rin'we naswona a tsema switsotswana swa mavele ekusuhi ni misava hi ku swi tsema hi nkelo a swi hlengeleta hi mavoko combine harvest xitirhisiwa xo tshovela xo xo hlanganisaka nkombiso wa ndlela leyi wu tirhisiwaka hi yona combine harvest i muchini lowukulu lowu endlaka ntirho wa ku tshovela ku ku tsema wu basisa ni ku hlengeleta mavele hi nkarhi wun'we.

Ni xavisa a vinya a vinya leyiwani ni yi endlaka hi tidiriva ni yi endlaka endhawini ya mina ha yi leyi ni tshamaka ka yona a ndhawini ya mina laha ku nga na swilo swa mina hinkwaswo a diriva leyi endla ku loko u karhele makarhala ma hela u tshama u ri kahle u tsakile na le mirini a diriva leyiwani yi tshama u yi phuza loko u heta ku dya na loko u tshamile u ti tsakela na ndyangu wa wena.

Ku onhaka ka misava loko mati ma hlayisiwa hi ndlela yo biha ma nga baleka ma nghena emisaveni ma vangela ku xakama ka mati water loading kumbe ku hunguteka ka misava hi mpfuxeto soil erosion ma nga tlhela ma koxa swilo leswi onhaka misava tani tanihi swa khemikhali leswi nga vavisaka timbilu ta misava soil fertility.